kukuba ne-traffic officers ezimesayo apha ezindleleni kuzo zonke iindlela apho zihamba iiteksi kuba kaloku oonotekisi bayathanda ukucinga indlela iphethwe ngabo. Xa kanti kukho ii-traffic officers endleleni bazawuthobela umthetho oku kwabo.

Ukuchatshazelwa yimfazwe yeetekisi ndathi mna kufuneke ilixesha lam lokuphangela kwabe kudutyulwana ngoonoteksi. Kwanyanzeleka ndingaphangeli ngaloo mini kuba kaloku ndandingenandlela yokuphangela.

Ikho nto ndiyivileyo neyenzekayo akho nto ibonakalayo kuba akukho tshintsho lenzekayo.

Ngoku iseyiteksi kuba oololiwe batshiphu kungena nabani na, abe uloliwe emde. Kungene amaphara ukuyovingcelwa, awukwazi nothini. Noko eteksini kunzima ukuba kungene amaphara akuvincele eteksini kuba bayaboyika oonoteksi.

Uayiqonda phofu ukuba ziintambo zombane eziya? Xa kunokwenzeka into uya kutsha utshe utshe uphelele phaa kweza intambo. Le nto bufuna uyenza yokuzithengisa ibe kanti awuzoyenza kodwa ubomi bakho awuzuphinda ubufumane.

Endimcinga uphambili kukuba kumonelana ngendlela abanye abafuni kuthathwe iiruthi ngabanye abathile.

Kukudibana nabantu abahlukileyo uve abantu indlela abathetha ngayo bencokola. Udibana nabantu, uyakwazi nam ndiyakwazi ndithi ndithetha nabantu nam ndiyakwazi ukukhuphela kwakubo ndifumane uncedo kwalapha kubo abakhweli bam.

Kubalulekile ukufumana i-learners license kuba eminye imisebenzi uyayidinga ilayisensi. Xa uzayikhawulezisa oselula kumnandi kakhulu.

Bathanda ukutyelela ezilokishini kuba iilokishi zaseMzantsi Afrika zinemvelaphi emnandi kuba kaloku abantu babelwela inkululeko apha eMzantsi Afrika basuka ezilokishini.

Ukuba zikho kwiimeko efanelekileyo ezindleleni kulula ukuba zenze iingozi.

Kuye kufike ukuba iimali efuneke bezikhe buphile ziphezulu okanye zithi xa sezifika izinto zabo ziyashota.

Ndicela xolo ngento endiye ndayenza kuba ndim orongo oziqhelanise nokuba nokufika emva kwexesha emsebenzini. Andizukuphinda ndenze njalo kuba ndiyabona iphumelela iphumela nakuni ibe nina ayonto niyenzayo xa kuqhuba nina.

Kule nto bendithe makubekho ii-traffic officers ezindleleni zimane zimisa iiteksi, ziza kubonwa khona iinto ezifana nee-overloading. Kuzawuthi komiswe iteksi kubalwe nabantu abaphakathi eteksini.

Ingasebenza kakhulu kuba kaloku nabo aba bantu badala bayazisebenzisa ezi teksi. Xa kanti kukho iitekisi eziza kuba nezihlalo zezitulo ezinamavili neendawo zokuxhoma iintoba zabo zokuhamba kungalula kwabantu abadala.

Mna into endiye ndiyenze xa ndithe ndayibona iteksi ilayishe abantu abadlule kwinani elifanelekileyo ndiye ndingayikhweli lo teksi ndiyiyeke igqithe.

Okokuqala, elo nani labantwana abali-twenty angeke andisoze ndikwazi ukumelana nalo ndindedwa kuba kaloku kukho apho siza kunyanzeleka sigqithe ezindleleni ezihamba iimoto. Koko ke ndizawukhangela nabanye ootishala abazawube bengenzi nto ngelaa xesha nobababini, kubekho mna phambili, kubekho omnye kutishala ozawubalapha phakathi kubo, kubekho osekugqibeleni sizokwazi ukubona lonke eli nani. Umntana ngamnye uzawuba nenani lakhe, omnye one to up to twenty, sithi xa se ndithi xa sesifikile kule ndawo ndifike ndithi one athi, ewe Miss, two ewe Miss njalo njalo ndiyofika kula twenty.